van'wamapurasi ku endla leswaku misava ya hina ya tshama ya ri eka xiyimo xa kahle hi fanele ku papalata ku byala ntlawa wun'we wa swimilani hikokwalaho swa onha swinene ku cheleta misava kumbe swimilana hi mati yo tala naswona swa onha misava swa fanela leswaku ya cheliwa manyoro leswaku yi ta kota ku nona mati ya mpfula lawa ya khulukaka ya fanele ku papalatiwa hikuva ya onha ya endla leswaku misava leyi nga le henhla ya tsandzeka ku endla leswaku swimilana swi kota ku kula kahle.

Swimilani leswi faneleke ku byariwa hi nguva ya mpfula i matimba, tinyawa, tindluwa, mavele na matamatisi hikokwalaho swimilani leswi swi lava mati yo tala leswaku swi ta kota ku kula naswona a swi koti ku kula kahle hi nguva ya ximumu swi kula kahle hi nguva ya timpfula hikokwalaho ka titimela a ku hisi ngopfu.

Endhawini ya ka hina hi tolovele ku byala na ku miroho ya muchayina na ya xipinichi.

Hi nguva ya ximumu ndzi nga byala mavele, makwembe, makavatla, matamatisi hikokwalaho ka ku hi hi nguva ya ximumu timpfula ti kona na maxelo ya ku kufumela kambe hi xixika ndzi nga byala tikhavichi, miroho ya spinach na tikheretso hikokwalaho ka ku swimilana leswi swi kula kahle hi nguva ya ku titimela.

Leswi swi sivelaka mbuyelo wa le henhla eka tikhampani to tirha hi matandza i nxaka wa tihuku mavabyi swakudya leswi va swi phakelaka na ndhawu leyi va ti fuyelaka kona.

Xo sungula lexi n'wanamapurasi a fanela ku xi tekela nhlokweni loko a hlawula muxaka wa tihomu ta nyama i ku hlawula tihomu leti kulaka ti va na miri wukulu ku fana na tihomu ta bonsmara kumbe tihomu ta nguni naswona tihomu leti ta swi kota ku kula eka ndhawu yo karhi ti nga khomiwi hi mavabyi swin'wana na swin'wana naswona a fanele a langusa na na swakudya leswi a nga ta ti phakela leswaku ti ta swi kota ku kula ti va na miri wukulu ti tlhela ti va na matimba ya ku fikelela swilaveko leswi a swi lavaka.

Xo sungula i ku phamela tihomu hi nkarhi wo karhi masiku hinkwawo ku ti phamela hi ku ya hi malembe lawa ti nga eka wona ku ti chelela mati ya ku tenga ku ti kambela emirini loko ti nga vabyi na ku ti phamela swakudya swa ku fana ni mabyasi kumbe mugayo.

Ku ti phamela swakudya swa kahle masiku hinkwawo swakudya leswi swi nga na ti-protein, ti-vitamin na energy na ku ti chelela mati ya ku tenga ya ku basa na ku ti kambela emirini loko ti ri kahle na ku va loko u ti senga u ti senga kahle hi ndlela ya kahle na ndhawu leyi ti tshamaku ka yona ku nga vi ndhawu leyi yi nga vi ku kahle a ku vi ndhawu ya kahle ti ta tshama ti tsakile emirini.

na tihomu to hambana ta nyama na tin'wani ta masi swa pfuna swinene hikokwalaho ka ku tihomu leti ti nga tihomu ta nyama hi xitalo a ti humesi masi ya ku tala kambe tihomu leti ti nga na nyama yitsongo ti humesa masi ya ku tala leswi swi ta endla leswaku bindzu ra ra n'wamapurasi ri tshama ri ri ka xiyimo xe le henhla naswona na mphakelo wa swakudya kumbe mati na hinkwaswo swi ta tshama swi ri ka ndlela ya kahle leswi nga ta endla leswaku bindzu ra n'wamapurasi ri tshama ri ri kahle.

Thekinoloji ya pfuna swinene hikuva loko ku ri na thekinoloji u kota ku vona nkarhi lowu tihomu ti fanela ku sengiwa ku phameliwa swakudya ku ku tenga ka mati na ku va ti tsakile emirini.

Ku hambana lokukulu eka ku lawula tinyimpfu ta nyama kumbe tinyimpfu ta wulu i maphamelo ya swakudya ndhawu leti tshamaku ka yona mimirhi leyi va ti nyikaka hikuva tinyimpfu ta nyama va fanele va ti phamela swakudya leswi swi nga ta endla leswaku ti kula hi ku hatlisa naswona ti kula ti va na miri lowukulu mara tinyimpfu ta ku endla wulu va fane va ti phamela swakudya leswi nga ta endla leswaku ti humesa wulu ya ku tala.

Tindlela ta ku susa switsotswana eka tinyimpfu, ndlela yo sungula i ku ti fafazela mimirhi leyi susaka switsotswana kumbe ku dlaya switsotswana eka tinyimpfu yin'wani ndlela tinyimpfu ti fane ti tshama ti basile ni ndhawu leyi ti tshamaka eka yona yi fanele yi tshama yi basile xin'wana tinyimpfu ti fanele ku keriwa wulu hi nkarhi wo karhi leswaku switsotswana swi nga kumi ndhawu ya ku tshama ehenhla ka tinyimpfu.

ka mina ndzi vona swi olovile ku fuwa tinguluve hikokwalaho ka ku tinguluve ta hatlisa ku kula na ku tswalana ti andza ti tala naswona a ti lavi ndhawu yikulu.

ti fanele ku dyisiwa swakudya swa muxaka wa ku fana na mihandzu matsavu nyama ya ku swekiwa kumbe vuswa.

Ni vona ku ri mianakanyo leyinene hikuva tinguluve i swiharhi swa ku tshama swi ri ku dyeni naswona ku phamela tona swi lava i ri na swakudya swa ku tala leswi swi endlaka leswaku vanhu van'wani va ti phamela masalela.

Swipfuno eka vufuwi bya tinguluve hileswaku byi nghenisa mali ya ku tala kambe vubihi eka vufuwi bya tinguluve hileswaku tinguluve ti tisa risema endhawini naswona tinguluve ti tshama ti ri ku vabyeni naswona ti lava mali ya ku tala ku ti endla vuongori.

Mpfuno eka vufuwi bya timbuti hileswaku ku fuwa timbuti a swi lavi mali ya ku tala naswona ti tshama ti ri ku lavekeni hi xiyimo xa le henhla hi minkarhi ya mikhuvo.

Ku hambana exikarhi ka mbuti na nyimpfu hileswaku ncila wa mbuti wu langutisile ehenhla kambe wa nyimpfu wu langutisile ehansi.

Tsakela ku fuwa tihuku leti ti vekaku matandza hikokwalaho ka ku ku fuwa tihuku leti ndzi fanelaka ku ti kurisa leswaku ndzi xavisa swi lava mali yo tala ku ti phamela ku ti hlayisa na ndhawu leti fanelaku ku tshamaku ka yona swi lava mali.

Ina tihuku ti nga tisa mali yo tala epurasini hikuva nyama ya huku i nyama leyi vanhu va ku tala va yi rhandzaka naswona yi xaviwa ngopfu.

Ti fanele ku dya swakudya swa ku fana ni mavele kumbe vudyangwani.

Ku fuwa tihuku swa olova ntsena u ti akela xihahlu u ti chelela mati ya ku tenga ya ku basa u ti phamela vudyangwani kumbe mavele.

I swakudya swa ku fana ni mavele kumbe vudyangwani na mati ya ku tenga ya ku basa.

A ndzi nge titwi kahle ku va muakelani wa mina a dyile matandza swi endle leswaku ndzi va ndzi lahlekeriwile hi matandza kumbe hi tihuku leti a ti ta fanele ku kula.

ti fanele ku nwa mati ya ku basa ti dya swakudya swa ku basa ti tshama ndhawini leyi nga basa naswona ti fane ti kamberiwa emirhini titlhela ti fafazeliwa mimirhi leyi endlaka leswaku ti nga khomiwi hi vuvabyi.

yo hlayiseka yo dlaya swifuwo eAfrika-Dzonga i ku dlaya xifuwo hi xibamu xa moya leswaku xifuwo xi vheta xi fa hi nkarhi wolowo xi va xi nga twisiwangi ku vava.

Ndzi vona yi ri mhaka ya kahle hikuva nyama ya laveka emirini wa munhu ku fana na loko ku laveka matsavu kumbe mihandzu.

Lexi ndzi fanela ku xi endla i ku khoma huku ndzi yi veka hansi ndzi kandziya milenge ya yona ndzi kandziya ni timpapa ndzi khoma nkolo ndzi teka mukwana ndzi sungula ku tsema nkolo hi mukwana.

Ku ya hi ndhavuko wa hina ku dlaya xiharhi hi minkarhi ya mikhuvo swi endla leswaku hi tsakisa vele hansi naswona hi ta kota ku dya hi xurha hinkwenu.

Xo sungula ndzi nga n'wi lemukisa leswaku a lunghisela homu eka ndhawu ya kahle a kuma xo tshama a kuma lexi a nga ta sengela ka xona masi kutani a sungula ku senga.

Ndzi ta sungula hi leswinene na leswo biha swa tindlela ta ku senga homu hi mavoko leswo biha leswo biha hileswaku ku senga homu hi mavoko swi teka nkarhi wa ku leha ku fikelela laha u lavaka kona kambe leswinene hileswaku munhu u sungula a endla leswaku homu yi va yi rhanga yi va eka xiyimo xa kahle loko a nge se sungula ku yi senga leswo leswinene na leswo biha swa ku senga homu hi muchini leswinene leswinene hileswaku muchini wu senga hi ku hatlisa kambe leswo biha leswo biha hileswaku homu yi sala yi ri ka xiyimo lexi yi nga tsakangiku.

ku khomeriwa makhasimende a ndzi swi vonanga leswaku ku na voya endzeni ka masi ndzi ta hamba ndzi endla vuxiyaxiya lebyikulu endzeni ka masi leswaku ku nga ha ngheni mavoya ni kambe ndzi kombela mi nga va byeli vanhu ndzi kombela rivalelo ndzi nge he engeti.

Masi lama ma antswaka i masi lawa ya humaka eka homu hikuva i masi lawa ya nga tenga kambe masi lama hi ma xavaka exitolo a ma tengangi hikuva ku ni mavarivari ya leswaku va pfa va ma chela mati leswaku ya kota ku tala.

Rihanyo lerinene ra masengele eka swiharhi xo sungula i ku u langutisa kumbe u rhanga u phamela homu yi va kahle yi ri ka xiyimo xa kahle loko u ri karhi u senga u fanele u kota ku yi senga kahle u nga yi vavisi u nga jahanga u yi senga hi vukheta leswi swi ta endla leswaku u kota ku senga u va na masi ya ku tala.